Ndiye ndisebenzise iintsimbi ukwenzela ukuba ndifaneleke.

Ndakhe ndabukela ethivini, umehluko kukuba banezinto abazenzayo esingazenziyo thina. Yaye nehlobo abanxiba ngalo lohlukile kakhulu kunelethu.

Kufuneka udibanise ikhaphetshu lakho kunye nesipinatshi, uzipheke. Wakugqiba ugalele umilimili uzamise ide idibane, uyilinde ke ivuthwe.

Bangababonisa izinto ezinika umdla zesiXhosa njengemidlalo okanye babafundele iincwadi eziza kubenza babe nomdla kulwimi lwesiXhosa.

Hayi, asisasebenzi ngoba ngoku umntana uyakwazi ufika namhlanje kube khona abantu abambambayo okanye abazombona kungekapheli neentsuku ezilishumi.

Zidlala indima yoba zihlala zinikeze abantu abangengomaXhosa umdla kwisiko nakwiinkcubeko yakwaXhosa. Yaye ziye zisiqhayise ngokuba zithethe ngesilwimi lethu kwiindawo ezikude kunabantu belwimi lethu. Nto leyo eye isenze saziwe kakhulu.

Ndicinga ukuba umntu ofunela ukugrunjelwa ingcwaba okanye idlaka aqeshe xa kukwimo enje.

Ndiza kuqala ngothetha isiXhosa xa ndithetha nabo, yonke into eyenziwa endlini yenziwa ngolwimi lwesiXhosa. Ndiphinde ndiqinisekise ukuba ndibafunela i-tutor okanye umntu oza kubancedisa ngolwimi lwabo lwesiXhosa xa bephuma esikolweni. Ndiphinde ndibazamele ukuba babe nabahlobo abangamaXhosa abangafundi kwezi zikolo bafunda kuzo ukwenzela bakwazi ukuqhela ukuncokola nabantu ngesiXhosa.

Baye batyale izityalo ezomeleleyo, benze icingo kwigadi labo okanye kwiigadi zabo baphinde basebenzise izixhobo zemozulu baphinde bankcenkceshele ngezandla okanye ngeebhotile.

Nzulu yemfihlakalo, nzulu yesimanga ezizalise umhlaba nesibhakabhaka.

Bangaqala babacacisele ngokubaluleka ukuba nendawo yokuhlala njengomntu, baphinde babacacisele ngomehluko phakathi kweendawo zokuhlala ngeenjongo zokubabonisa ukuba akuhlalwa kwiindawo ezifanayo ngabantu ngenxa yemali abanayo. Usogqiba abafundise ukuba noba uhlala phi na okanye uphuma kwikhaya elinjani akuthi loo nto leyo uzawuba ngumntu owohlukileyo kwabanye abantu.

Kunceda ngokuba uye abaqhele abantu beentlanga ezahlukeneyo. Xa uba uqhelile ke ukwazi uhlala nabo ubabone ubafunde ukuba bangabantu abanjani uzokwazi ukuba kusuke ke ngoku ezi zibakala uzaziyo okanye uqhele uziva ngabantu.

Kulontombazana le uyingejileyo. Ogqiba kwayo ifemeli yakulontombazana xa seyifumene ileta ivume. Ze ke ngoku abantu bakowenu wena mfana baye kulontombazana ngeenjongo zokuyicela ke ngoku intombazana kube ibe ngumfazi wakho. Ukuphumelela ke ngoku kwalo ntlanganiso yoba uzawulotyolwa uye ke ngoku uqale ke ngoku amalungiselelo ke ngoku omtshato.

Ewe, zisaxatyisiwe ngoba ndibona ngehlobo ezihlonitshwa ngalo kwiilali zasemaXhoseni nangohlobo imigaqo esalandelwa ngayo.